Ee, nṋe ndi vhona hu zwa ndeme uri tshumelo i ye mahayani ngauri, u ḓo wana uri hoyo muthu ane a khou ṱoḓa heyo tshumelo ndi muthu wa tshi aluwa ane ha tsha kona u tshimbila. Zwino arali iyo tshumelo yo ya ngei hayani khae, zwi a thusa u ḓo ḓi wana dzilafho zwavhuḓi hu sina kwanyekwanye ngauri, arali a ya vhuongeloni, ndi hafhaḽa hune zwi nga itea vhuya a songo thusiwa ngauri hu vha hu na vhathu vhanzhi vhane vha khou ṱoḓa u thusiwa, kana wa wa u wane uri ndi muthu ane ndi muholefhali, ha koni u tshimbila nga eṱhe u tea u vha a na muṅwe muthu ane a kho mu thusa nga nga tsini, zwino arali uyo muthu a siho uyo muthu a tshi khou vhaisala hu itea mini?

Mmm, nṋe ndi vhona hu u reila muthu o shumisa zwidzidzivhadzi, zwingaho mahalwa, mafola, na u dovha hafhu muthu a shumisa luṱingo khwalwa a tshi khou reila, ndi zwone zwithu zwine zwi a vhanga nga maanḓa dzikhombo dzibadani hafhanoni, na u ṱoḓa u fhirela muṅwe muthu fhethu hune a hu ngo tendeliwa uri ini ni fhire ni fhirele muṅwe muthu nga hetsho tshifhinga. Ndi zwone zwine zwi a vhanga dzikhombo, kana u reila badani vhusiku, kana u tshi khou zwipfha zwa uri wo neta mara wa vha u sa khou ṱoḓa u awela, nazwo zwi a vhanga dzikhombo nnzhi badani.

Nṋe ndi vhona unga zwine zwa nga thusa ndi musi vha tshi khou fha evho vhaaluwa iyo mishonga vha tshi dovha hafhu vha ṅwala tshibammbiri tsha uri mishonga ine vha khou tea u i nwa nga hetsho tshifhinga ndi ifhio nahone ndi mingana, vha fhedze hafhu vha ṅwale na tshifhinga tsha uri i nwiwa nga murahu ha tshifhingaḓe hafhu i nwiwa muthu o no ḽa na kana muthu a sa thu ḽa na? Arali evho vhaaluwa vha na luṱingo khwalwa ndi vhona hu zwa ndeme uri vha dzhie ulwo lutingo khwalwa vha vha reele aḽamu arali vha tshi khou tea u ḽa mushonga nga awara ya malo nga matsheloni vha ree aḽamu ya awara ya malo nga matsheloni uri evho vhathu vha humbudzee, vha dovhe hafhu vha vha ṱalutshedze uri vho rea aḽamu uri i tshi lila vha khou nwa mishonga yavho.

Ee, nṋe ndi vhona hu zwa ndeme zwa uri vhagudiswa vha gudisiwe nga ha vhulimi zwikoloni, ngauri vhagudiswa vhaṅwe vha nga dzhia buḓo iḽo ḽa vhulimi vha fhedza vha tshi khou vha vho ramabindu vha khwinesa kha fhano kha shango ḽa Afurika Tshipembe, vha ḓo ḓi dovha hafhu vha swika mahayani avho vha ḓi ita dzingade dzavho vha ḓi lima miroho i ngaho mitshaina, na dzikhavhishi, na zwiṅwe zwinzhi zwine zwi ḓo ḓi vha thusa hanefho hayani.

Ee, u hone muthu ane nda muḓivha ane o no vha na vhulwadze ha aḽedzhi musi ri zwikoloni. Zwo iteaho ndi zwauri uyo muthu o ya a renga zwiḽiwa zwine zwo vha zwo sheliwa zwithu zwine ene muvhili vhonwe a zwi ṱoḓi, o ya a renga vorosi ine iyo vorokisi ine iyo vorosi yo vha i ya kholomo ha vhori ane ha ḽi ṋama ya kholomo u na aḽedzhi. So uyo muthu ori u ḽa iyo ṋama nga murahu ha ku fhinga kuṱukuṱuku a mbo ḓi soko thoma u bva mapundu mafulufulu a kukumuwa ndi afho he a hwaliwa vhuongeloni a swika a ilafhiwa hone. Izwo zwithu zwo zwo tshowisa vhana vha tshikolo nga mannḓa.

Zwine zwa nga itiwa nṋe ndi vhona unga avho vhathu vha tea u vhudziwa nga ha vhu ndeme ha u hayeliwa uri vha ḓivhe uri arali vha sa hayeliwa ndi zwifhio zwithu zwine vha nga ṱangana nazwo ngauri zwithu zwine muthu a nga ṱangana nazwo ndi zwinzhi arali vha songo hayeliwa zwino vha u vhudziwa vha ḓivha uri ndi masiandoitwa afhio ane anga sala a tshi kho itea arali vhone vha sa hayeliwa.

Ngauri mutakalo wa munna ndi wa ndeme nga u arali hu si na munna a hu na uri lushaka lu ḓo aluwa zwino vhana vha tea u vha na mutakalo yavhuḓi hu itela uri lushaka lu kone u aluwa vha kone u ita uri lushaka lu aluwe vha dovhe hafhu vha kone u vha thikho ya muṱa kana thikho ya muḓini.

Ee, bada dza vhuḓi dzi nga khwinisa nga maanḓa kana dzi nga thusa tshitshavha zwi tshi ḓa kha tshumelo dza shishi. Arali bada dza fhaṱiwa dza vha bada dzine na musi huna mvula kana ḓuvha ḽikho fhisesa dzi a kona u tshimbilea zwi ḓo thusa uri arali huna zwa shishi zwine zwa kho ṱoḓa ambuḽentse, ambuḽentse i ḓo kona u gidima lwa shishi ya swika ya dzhia uyo muthu ya mu isa hotea aho zwino zwivha zwi zwa ndeme nga maanḓa.

Nṋe ndi vhona unga a zwo ngo leluwa uri vhathu vha ye kiḽiniki u phakha dzi ARV ngauri nṋe kha vhupo hune nda bva hone ndi bva kha vhupo ha mahayani hune ho ḓalesa zwitshele. Ho ḓalesa u amba na u amba na zwino arali muthu a tshi kho lwala HIV and AIDS vha ḓo wana uri vhathu a vha zwiḓivhi afho kha eḽo shango. Zwino uri muthu aye u phaka dzi phiḽisi ngei kiḽIniki nazwo zwivha zwi songo leluwa ngauri u shavha uri vhathu vha ḓo ḓivha zwine a vha zwone. Kana vha ḓo ḓivha vhulwadze vhu ne a vha naho ha itsho tshitzhili zwino vhathu vha a shavha u ambiwa kana u i sedzela dzi phungo sa uri vha ya lwala u vho vhulwadze.

Nṋe ndi vhona unga vhathu Vha Mankweng vha ḓo tea uri vha ambe na muvhuso uri muvhuso u ṱavhanye u ḓise iḽo dzilafho. U ṱavhanye u ḓise iyo mishonga ngauri ndi mishonga ine ya shumisesiwa nga maanḓa vhunzhi ha vhathu vha tshiya dzi kiḽiniki vhavha vha tshi khou ṱoḓesa yone. Zwino muvhuso u tea u ita puḽane uri iyo mishonga i dzule i hone vhaṅwe vha vhathu vha ḓo ḓi toya vha ḓi rengela afho mashophoni fhethu hungaho Clicks, Dischem na Shoprite nayo i a wanala vhunzhi ha mishonga.

Arali kiḽiniki ya shango ḽiṱuku ya vala thaidzo khulwane dzine dza ḓo vha hone ndi dza uri vhathu vha ne vho dzula kha eḽo shango. A vha nga ḓo kona u wana dzilafho nga tshifhinga, zwi ḓo ita uri musi muthu a tshi kho lwala a balelwe uyo u wana dzilafho ngauri u ḓo vha a tshi kho tea uri a ye u ḽi wana kule. Vha wane uri uyo muthu u khou lwala mara hana tshelede ya u ṋamela thekhisi ya umu isa afho kiḽiniki u wana dzilafho.

Nṋe ndi vhona uri zwine zwa ḓo itea ndi zwauri vhadzulapo ndi vhone vhane vha ḓo pfha vhuṱungu. Ndi vhone vhane vha ḓo pfha u vhavha ngauri hu ḓovha hu sina mishonga ine ndi ya ndeme ine vha khou ṱoḓa u alafhiwa ngayo. Zwi ḓo dovha zwa ita uri vhadzulapo vha vha shumisese masheleni avho manzhi a uya kha zwiṅwe kha dziṅwe dzi kiḽiniki kana zwibadela kana u toya u to renga dzi khemisini mishonga. Ngauri mishonga i ḓovha i siho afho kiḽiniki zwino zwi vha zwi zwa ndeme uri muvhuso u dzule wo tielela u vhona uri mishonga i tea u dzula i hone uri vhathu vhane vhavha vhatshi kho vhaisala vha kone u wana dzilafho ḽa vhuḓi.

Tshithu tsha u thoma tshine nṋe ndi vhona unga tshi nga itiwa ndi tsha uri iyo mbekanyamushumo i tshi thoma i sumbedzise vhathu kana i sumbedzisiwe vhadzulapo nga ha vhundeme ha uri vhathu vha tea u ya u tshekhiwa mitakalo yavho. Vha tea u vha vha tshi tshekhiwa malwadze oṱhe nga u fhambanana nga murahu ha tshifhinga ndi hone vha tshi ḓo kona u ḓivha mutakalo wavho uri vho ima gai.

Zwine nṋe muthu ndi nga mu eletshedza zwone ndi zwauri muthu ene muṋe u kho tea uri a ḓi fune. Muthu ene muṋe u khou tea uri a ṱambe a ṱambe muvhili wawe ḓuvha liṅwe na liṅwe hu itela dzi tshika uri a songo vha na dzi tshika dzine dza ḓo fhedza dzi tshi khou ita uri avhe na malwadze. Muthu uyo u tea u dovha a ḽa zwiḽiwa zwi re na pfhushi a dovha a ḽa na mitshelo u tea u ḽa mitshelo hoyo muthu na zwiḽiwa zwi re na pfhushi miroho midala yeneyi. Miroho i nonga mutshaini yeneyi tshipinatshi madelele u tea u ḽa miroho yeyo uri muvhili wawe u vhe na pfhushi. Uyo muthu u tea u dovha hafho a ita dzinyonyoloso hoyo muthu u tea u ita dzinyonyoloso ḓuvha nga ḓuvha u tea u ita dzi nyonyoloso uri muvhili wawe u dzule wo takala.

Zwa zwiṅwe zwithu zwine zwa konḓela avho vhathu ndi zwauri vha soko pfha unga muṅwe na muṅwe o sedza vhutshilo havho zwino vhunzhi ha vhathu vha a shavha uya dzikiḽiniki na zwibadela u wana dzilafho. Sa tsumbo sa muthu ane avha a kho lwala HIV and AIDS vha ḓo wana uri kha uvho vhupo uya shavha uya kiḽiniki u pakha dzilafho ḽawe. Ngauri u shavha uri vhathu vha ḓo mu ḓivhela vhathu vha ḓo ḓivha zwori ene uya lwala HIV and AIDS. Zwino izwo zwithu zwivha zwisingo dzudzanyea muthu u tea uri a ye kiḽiniki kana zwibadela a swike a wane dzilafho ḽawe uri a kone u vha sharp a fhole zwino arali muthu a soko uya u wana dzilafho ḽawe ahuna upfhi u ḓo fhola.

Zwine nṋe nda nga puḽana zwone ndi zwa uri, afho sibadela hu tea uvha na fhethu hunzhi kana hu to tovha na tshifhaṱo tshine tshavha tsho lindela vhathu vho vhaisalaho nga maanḓa. Vhathu vhane vho ṱangana na dzikhombo vha tshi ḓa vha tea u ḓa afho fhethu vha tea u swikela afho fhethu kha kha itsho tshifhaṱo tsho tou vhetsheliwaho zwezwo. I zwo ndi vhona unga zwi ḓo thusa nga maanḓa vha ḓi dovha hafhu vha engedza na manese na zwishumiswa zwa afho sibadela uri zwi kone u thusa vhathu musi vho swika.